Izinyathelo zokuphepha okufanale bezibambe yilezi, zokuthi abantu abasebenza ngokukha amagilebhisi kufanele babe nezicathulo ezivalekile, ukuze bengahlabeki. Kufanele babe namagilavu ukuvala izandla ukuze bengahlabeki uma bekha amagilebhisi. Kufanele futhi bafake izamfonyo.

Ngaphambi kokuthi ulime kumele uhlole umhlabathi ukuthi ulungile. Kumele wazi ukuthi uyotshala ini.

Abalimi bangazijwayela ngokuthi kumele bahlale bazi ukuthi uma balima kungenzeka noma yini. Balungisele ukuthi uma kungaba nesomiso babe nesombululo. Balungisele nokuthi uma kungaba nezimo zezulu bahlale balungile. Awukhonakali ukuthi basijwayele lezo zimo, kodwa kuyakhonakala ukuthi bazilungisele ukuthi noma kwenzakalani bona bahlale balindile.

Abalimi basabhekane nezimali ezibuya kuhulumende lezo azitshalayo emasimini wabo.

Ezokulima zingasiza ngokuthi abantu bazijwayeze ukuthi balime, bangaphili ngokuthenga kuphela kodwa balime ukuze ukuthi nabo bakhone ukuthengisa.

Mina ngingakhetha ukuthi, ukufuya izimvu ngoba inyama yezimvu ithandwa abantu abaningi futhi iyathengeka.

Lubalulekile ngoba bazophinde futhi balisebenzise ukuyenza ezinye izinto.

Ukulima kusewumsebenzi obalulekile kakhulu, ngoba nala ezitolo la sithenga khona izinto zakhona eziningi bazithathe emasimini.

Abalimi kumele hlole umhlabathi obalima kuyo, ukuthi ingabe ulungele ukulima na. Kumele lime endaweni efanele le nto le bafuna ukuyilima. Abalimi kumele babe namanzi ukuze bazokhona ukuthelela amasimi abo.

Izithelo ezingazwani nomoya njengetamati. Itamati mawuyitshala kufuneka ukuthi uyivale uyivalele kuze kungabi nomoya omningi. Ngoba isihlahla setamati esikacini. Singaze siphuke. Futhi uma utshale itamati, uma uba nomoya umoya lo uzomisa amanzi nalo mhlabathi. Bese itamati le ibuye yome ife.

Uma ucala ukutshala kuba mnandi. Akubi nomsebenzi omningi, kodwa kufuneka ukuthi ube nenhliziyo ede. Kumele ube nokubekezela, ngoba izitshalo mase sesezincane zifuna ukuthi ube nomuntu onothando ekutshaleni. Kumele utshale, uthelelele, kufika la izitshalo zakho zikhula khona. Uyenze ukuthi uvale la utshale khona, kungabi nale zinto zokhona ukuthi zingene zidle izitshalo zakho. Kumele uvale uzithelelele zikhule, kufika lezi thelo zakho zivuthwa.

Inhlobo yezimonyo le ongayisebenzisa esikhumbeni sakho, ungasebenzisa i-sunscreen ngoba yona ikhona ukuthi ivikele isikhumba sakho kulanga. Uma kushisa kakhulu ukufaka i-sunscreen iyakhona ukuthi ikuvikela ukuze isikhumba sakho singatholi amalweda.

Umhlabathi kumele uhlolwe ukuthi ingabe ulungele ukutshala kumele bawu wenze unono umhlabathi uzokhona ukuthi ukhiphe izitshalo zokwenza iwayini ekahle.

Kumele kutshalwe izinto eziningi lezo ezidingwa umphakathi ngoba, noma lezi ezidingwa isize. Lezi ezibalulekile kakhulu emphakathini.

Endaweni yakithi kutshalwa umrholo wespinashi, kutshalwa amakhabishi, kutshalwa amatamati, kutshalwa amazambane.

Izingane ezikhulela emapulazini azifani ney'ngane ezikhulela la emakhaya. Lezi ezikhulela emapulazini kaningi aziyi esikolweni, zihlala zisehlathini, ziyafundiswa zisasencane ngokutshala. Into ezokwenza ukuthi eminyakeni ezayo bangakhoni ukuthi baphumelele ey'mpilweni zabo ngenxa yokuthi zingakayanga esikolweni.

Uboya uma bungithinta kungenza umzimba wami uvuke ngizizwe sengifuna umuntu wesilisa.

Izindawo lezo ezakhwe ehlathini lezo phakathi kwazo kuba nemifula, kuba nezintaba, kuba nezilwanyana, lezo uma abalapha bazokhona ukuzibheka. Lapho kune izinto zemvelo.